Hayi, ayihambelani. Ngumsebenzi onzima kwaye ufuna izakhono ezi ezithile kuquka ukulawula imithwalo enzima kunye nokujongana nemicelimingeni yendlela, imfuno yobuchule nokujongana neemeko ezingalindelekanga.

Ezaa yure zikaxakeka zinefuthe elikhulu kwindlela abaqhuba ngayo oonoteksi. Ukuthi kufuneke bajongane nezithuthi ezininzi ezindleleni, nto leyo ibangela ukucotha kwetrafikhi, ukucaphuka koodrayiva nabaqhubi nokunyuka .

Ubungozi bomntu ohamba ngeenyawo endleleni enxilile kukuncipha kokucinga kumntu, nto leyo inokubangela ukuba ungabi namandla okulwa iimeko ezingalindelekanga endleleni, ukulahleke kolawulo lomzimba kunye nokungaboni kakuhle, kwaye nokungabikho namandla ophendula.

Ukujonga imoto esemgangathweni olurayithi kucwangcisela iindlela yokuba zeziphi iindawo zokuphumla esiza kudlule kuzo, uphathe izinto ezifunekayo, izixhobo zokukhangela nezokutshintsha imoto seyonakele, amakhadi namaphepha emoto. Kuyaleza uhambo kwabashiyekayo nokuphumla rhoqo.

Abaqeshi bangasebenzisana nabaphathi bezithuthi zikawonkewonke ukuze bafumane ulwazi malunga loqhankqalazo olukhoyo kwaye babonelele ngezithuthi zabucala ukuze abasebenzi bafike emisebenzini.

Ndiyawuthanda umsebenzi wam wokunceda abantu. Ndinceda abantu ukuba bafike kwiindawo ngeendawo ngokukhuselekileyo nangokukhawuleza. Ndibabonelela ngeenkonzo ezifanelekileyo.

Ndizawuqala ndiqinisekise ukuba zonke izithuthi zikwimeko entle kwaye zikhuselekile ukuze abakhweli bangabi naxhala lokhuseleko.

Izinto endifuna uzazi ziindlela zokuhlawula, amazinga okuhlawula, ukusetyenziswa kwemali engenayo eyenziwa yile nkqubo, ukunciphisa ingxinano kunye ukuphathwa kwedatha yayo yonke le nkqubo.

Izinto ezifana nokungaqiniseki ngokhuselwa kweprem kuncipha ukunciphisa indawo, ukuphathwa ngabanye abantu nokungabi namandla wokuyijonga okanye ukuyikhusela.

Engqondweni yam kuthi qatha amalahle. Ngamafutshane siwazi amalahle ingowombane ngezizathu ezithi yeyona nto ikhiqizwa imihla nemihla ethi isetyenziswe ekubaseni nasekuncediseni kwamandla ogesi okanye umbane.

Urhulumente wenza amasango werhafu ukumana imali engenayo ukuze kugcinwe nokwakha iindlela, ukuphucula ukhuselo ezindleleni, ukulawulwa itrafikhi nokunciphisa ingxinano yeemoto ukwandisa iindlela ezikhoyo.

Angazikhusela ngokuqinisekisa isithuthi sikwimeko entle kwaye sikhuselekile ukuhamba ngaso. Uthobele imithetho yendlela kunye nemiqondiso kunye, kwaye nokuqhuba nokungaqhubi phantsi kweempembeleko zotywala okanye iziyobisi.